Gonne batho ba tlhokang tiro ga ba kgone go reka di-data ka ntlha ya gore ga badiri ga ba bereke gomme di ba ama gampe thata.

Nna ke berekisa network-e ya Telkom, ke reka data ya kgwedi e tseyang diranta di le 'some tlhano gomme ke data ya kgwedi, ba Telkom ba nfa airtime ya mahala ya diranta di le masome a ma tlhano ba nfa diranta di le some a ma thataro 'some a mararo ke a go e berekisetsa motshegare, 'some ya mararo ke a go e berekisetsa bosigo e ntsaya sebaka se se ka kgwedi ke tlhopile yona gonne e botoka and-e e a rekega.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng ke yone ya diranta di le 'some a matlhano gomme e feta e mpha nomoro di le 'some a ma thataro gigabytes di ntsaya kgwedi le kgwedi gomme kgwedi e fetileng ke rekile yone le kgwedi ena ke rekile yone e ntseya sebaka gomme ke kgone go e berekisetsa dilo tsa me tsa sekolo le dilo tsa me tsa inthanete le go kgonta le go bua le batho ba ko gae gomme motho o e batlang o tshwanetse aye ko Telkom, a ye ko more nice bundle a tsene ko data bundle gomme o tla kry-a di-offer-a tse di farologaneng.

Data-ra e ke batlang go e dirisang e e ka intumedisang ke data-ra e leng ke dikete di le 'sometlhano gomme e tlile go ntseya dikgwedi tse pedi gonne ke tshepa go berekisa data ka tlhaloganyo le go e berekisetsa dilo tse di botlhokwa.

Mo thekenolojing ya gompieno, mafaratlhatlha a tlhano gig-i a setse a le mannye thata gonne di-gig-ara di le tlhano o di dirisa di-hour-ra di le pedi fela mo internet-eng di jaga thata gomme rona segompieno re setse re dirisa data-ra e patelwang kgwedi le ka kgwedi e e sa feleng e fela fela ga o sa e patala ke e e bidiwang Wi-Fi.

O tshwanetse go reka mowa wa diranta di ka nnang 'some a ma tlhano ga fetsa go di tsenya mo mogaleng wa gage o tshwanetse go tobetsa dinomoro tsa star nngwe pedi tharo hash a tsene fo more nice bundle e tla mo isetsa teng kwa data bundles tsa Telkom-o, ga fetsa a tsena foo a kgethe mafaratlhatlha a ka nnang 'some a matlhano a di-gig ke tsona tse mo nepagetseng.

Go felelwa ke data go botlhoko gonne o feel-a o bona sentle gore founu ga ena mosola ga ntle ga o na le moya gore o ka founela ba kgotsa ditsala tsa gago gomme ke tshwanetse go dira ke berekise data gore e nne bolokegile ke e berekise sentle ka tlhaloganyo.

Ke fa ke fitlha kwa lebenkeleng ke reka mowa gomme ko fetole data gonne fa o reka data, data e fela ka pele gomme e go fa ke di-gig-ra tse dinnye gomme fa o tsenya moya o e fetolela ko data o kgona go thola dikakanyesetso kgotsa menyetla ya go thola di-gig-i tse di tona tse di ka nnang 'some a ma tlhano.